Ndlela ya kahle yo tshinya n'wana i ku tshama hansi u vulavula na yena tanihi mutswari i ntirho wa wena ku va u tshama hansi na n'wana wa wena u kota ku n'wi kombisa kumbe ku n'wi tsundzuxa eka swihoxo leswi a nga va ka a swi endlile naswona u kota ku twisisa leswaku n'wana wa wena a nga va a endli swihoxo leswi hikwalaho ka yini naswona hi ku lava ku twisisa leswi u ta kota ku n'wi tsundzuxa no va n'wi sivela ku va a endla swihoxo leswiya nakambe.

I tihosi na tindhuna naswona ntirho wa vona i ku va va langutisa kumbe va tiyisisa leswaku un'wana na un'wana loyi a nga teka xiave eka ndhavuko lowu kumbe eka mikhubyo lowu u hlayisekile naswona hinkwaswo swi fambe hi ndlela leyi a swi fanele swi fambise xiswona naswona milawu hinkwayo leyi a yi fanele ku va yi landzeleriwile yi landzeleriwile xana?

Xihlawuhlawu lexi nga kona hi leswi nga kona eka ku va van'wana vanhu va matsonga va nga swi lavi ku vuriwa leswaku i machangani naswona va vula leswaku a hi vona machangani kumbe lavan'wana va vula leswaku kasi why lavan'wana va vula leswaku vona a hi machangani machangani i matsonga ntsena lavan'wana va vula leswaku ku va mutsonga muchangani a hi xo biha naswona a swi vuli nchumu kambe leswi i swin'wana swa leswi nga kona kumbe swin'wana swa swihlawuhlawu leswi vonakalaka ngopfungopfu eka matsonga.

A ndzi voni onge ma tindlela ta masiku lawa kumbe ta ma xinguvalawa to sweka ti sivela ndhavuko hikuva hambi ku ri masiku lawa loko u lava ku sweka hi ndhavuko kumbe u lava ku sweka swa ndhavuko u nga swi kota ku swi endla sweswo naswona leswi a swi vuli leswaku ximanguva lawa xa swi sivela hikuva un'wana na un'wana loyi a navelaka ku swiendla va kota ku swiendla hikwalaho ko va a siveriwa hi vanhu van'wana.

Mina a ndzi ta endla vulavisisi hi ndhavuko wa vona naswona ndzi kota ku tiva leswaku hi swihi swilo leswi va swi mbalaka swilo leswi va swi vulavulaka kumbe ku phata ka vona naswona ndzi ya ndzi lulamile kumbe ndzi lulamerile ku va ndzi kota ku va un'wana wa lava va nga ta va va mbarile hi ku ya hi ndhavuko wa yena leswi swi ta va ku ri ku n'wi xixima kumbe ku n'wi kombisa leswaku ndhavuko wa wena wa yena ndza ku tsakela naswona ndza swi vona naswona ndza swi navela ku va ndzi kota ku va ndzi tiva hi ka ndhavuko wa yena handle ka wa mina.

Mina a ni ta va khale ka mupresidente wa Afrika-Dzonga tatana Nelson Mandela naswona a ndzi ta va vutisa leswaku va kotise ku yini ku va va va na ku tshemba leswaku rin'wana ra masiku ku navela ka vona kumbe leswi va vonisaka tiko ra Afrika-Dzonga ri va xiswona swi nga hetelela swi humelela naswona loko va lava ku va va nyika muntshwa dyondzo namuntlha hi ku ya hi leswi tiko ri nga xiswona a va ta vula swa ku yini kumbe a va ta n'wi lemukisa yini.

A swi ta ndzi tsakisa swinene hikuva swi ta komba leswaku jaha ra mina ri ta va ri lulamerile naswona ri ta va ri ri eka ku navela ka rona ku va ri tikuma ri va eka ndhavuko kumbe ku nghenela kumbe ku lava ku va ku cinca kusuka evujaheni ku ya evununeni naswona leswi swi ta va swi ri ndlela ya kahle kumbe swi ta va swi ri leswinene hikwalaho swi ta kombisa leswaku u ta u na ku hleketa ku va a va na vutihlamuleri naswona ku va a va na ku ehleketa ku cinca kumbe ku hambana na loko se a ta va a ri mufana naswona va swi navela ku va a va munhu lonene.

Mina ndzi rhandza tihove na muroho wa tin'hwembe lowu nga khandliwa hi timanga naswona ku endla leswi ta ndzi ta sungula hi tihove ku laveka mavele na timanga naswona leti kandziweke kumbe timanga leti swi ti nga ta endla leswaku hi kota ku endla tihove naswona xa vumbirhi ku ku endla kumbe ku sweka muroho wa tin'hwembe lowu kandziweke hi timanga ku laveka tin'hwembe na timanga naswona leswi swi ri swimbirhi switirhisiwa kumbe swi swekiwa ku va hi va na muroho wa tin'hwembe lowu nga khandliwa timanga.

Vutivi mayelana na rixaka ra vatsonga byi nga hundziseriwa eka tinxaka letin'wana hi ku endla mitlangu leyi nga ta tlangiwa eka thelevhixini leyi nga ta hetelela yi endla kumbe yi dyondzisa tinxaka letin'wana ta ndhavuko wa vatsonga naswona swin'wana ni ku tsala tibuku kumbe matsalwa lama nga ta va kona leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a lavaka ku hlaya kumbe a lavaka ku dyondza a kota ku swi endla hi nkarhi wun'wana na wun'wana loyi a lavaka wona naswona ku tsala vuxokoxoko lebyi eka vufambisi va swa bya swa mabulo swi nga endla leswaku vanhu vo tala naswona vantshwa va hetelela va fikelela vutivi lebyi ene hi mikarhi yin'wana na yin'wana leyi va lavaka.

I ku tlangela kumbe ku xixima va le hansi kumbe ku phata mikwembu ya vona ngopfungopfu leswi swi endla hikuva ku va na ku hambana loko swi ta ka maphatelo kumbe swi ta ka ku va va endla minkhuvo hikwalaho swihetelela swi endla leswaku vanhu va va na mahambanelo kumbe va nga swi tivi leswaku va swi endla swi ri swimbirhi kumbe va endla xin'we xa swona naswona loko va fanele va endla xin'we xa swona va hetelela va endla kumbe va hetelela va landzela ndhavuko wa lowa ka mani naswona loko swi hambana va ta ya hi ku langha ka njhani leswaku va endla lowa ka mani naswona leswi swi hetelela swi endla leswaku ku va na ku hambana ngopfu emindyangwini.

U fanele a va a kota ku sirhelela ndyangu wa yena naswona u fanele a va a kota ku endla leswaku ndyangu wa yena wu tlela wu xurhe hikuva a suka a ya a ya entirhweni a ya tirhela ndyangu wa yena leswaku ndyangu wa yena wu va na xo tlela wu dyile siku rin'wana na rin'wana naswona xin'wana i ku va a va kona eka ndyangu wa yena a kota ku tshama kumbe a va na nkarhi na ndyangu wa yena masiku hinkwawo kumbe hi laha a ta va a kotisaku xiswona.

Swakudya swa ku fana na tihove a swi sali emucatwini hikuva vanhu vo tala va swi hoxa kumbe va lava swi dyiwa eka mucato wa vona hikwalaho swi kombisa kumbe na ku hlohlotelo ndhavuko wa rixaka ra vona eka rixaka ra Vatsonga ku nga tihove leswi swi endla leswaku tinxaka letin'wani ti kota ku tiva kumbe ku tsundzuka rixaka leri hikwalaho ka swakudya swo fana na leswi leswi va nga ta va va swi dyile emucatwini.

Ntirho lowu Bibele yi wu endlaka emugangeni kumbe yi wu kongomisaka eka vanhu emugangeni hi ku va yi va hlohlotelo leswaku va va va vanhu lavanene eka vanhu un'wana na un'wana ku nga ri ki loyi u n'wi tivaka ntsena naswona yi tlhela yi hlohlotelo vana ku va va va na nhlonipho eka vanhu lavakulu kumbe munhu un'wana na un'wana loyi a kombisaka a ri mutswari eka wena.

Mina ndzi vona yi ri na nkoka swinene hikuva leswi swi endla leswaku kusuka eka vanhu van'wana na ku ya eka vanhu van'wana ku fana na vana ku ya eka vatswari ku va na ndhavuko lowu fambaka na vona naswona swi endla leswaku hambi ko va lavakulu va hundzile lavatsongo lava taka va va va ha tiva milawu na swin'wana na swin'wana swo mayelana na ndhavuko wa vona na leswi wu endlisiwaku xiswona.

leyi vavasati va langutaneke na yona loko swi ta ka vurhangeri i ku tikeriwa ehansi hi vatirhikuloni van'wana ngopfungopfu va xinuna lava ehleketelelaka leswaku vavasati lava va nga eka vurhangeri va nge swi koti ku rhangela naswona va nga va va nga rhangeli hi ndlela leya kahle.

Ndzi nga n'wi dyondzisa swakudya swa ku fana ni tihove leswi swi faneleke swi swekiwa hi ku landzelela swileriso kumbe ndlela leyi tiviwaka naswona a wu tshuketana u swi swekisa hi ndlela yin'wana na yin'wana naswona ni nga n'wi byela leswi leswaku u fanele a landzelela ndlela hinkwato kumbe swileriso swa hi ndlela leyi tihove ti swekisiwa xiswona leswaku ti hetelela ti va hi ndlela leyi ti toloveleke ha kona naswona ti va leti ti nga tsakisaka kumbe ku komba ku va ti hlohlotelo ndhavuko na ku va leswaku a kota ku swi tiva no hundzisela emahlweni.

A ndzi ta swi endla naswona a ndzi ta byela mana wa mina kumbe ku mu byela swikombelo swa munghana wa mina ndzi twa leswaku yena u ta hlamula a ku yini naswona loko a pfumela ndzi ta ya mahlweni kumbe manana wa mina i ta ya mahlweni a n'wi pfuneta kambe loko a nga pfumeli i ta va a nga pfumeli.

Ndzi ehleketa leswaku buku leyi yi fanerile ku kumiwa hi mina hikuva ndzi vona no twa onge ndzi nga swi kota ku humelerisa hinkwaswo leswi nga eka buku kumbe ku kota ku sweka hinkwaswo ka nkarhi wa sweswi ku swekela van'wana no kota ku yisa ndhavuko emahlweni hi ku sweka leswi nga kona eka buku naswona ndzi vona ndzi ri munhu loyi a faneleke leswaku a yi hlayisa naswona ndzi ta swi kota ku fikelela loko ku va ndzi fanele ndzi yi hundzisela emahlweni so loko yi ri na mina ndzi vona yi hlayisekile swinene.

Ku va byalwa lebyi swekiweke ekaya byi nga ha tekeriwi enhlokweni eka minkhuvo masiku lawa ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva byalwa lebyi a byi endliwa loko ku tlangeriwa mikhubyo kumbe ku va na xikhubyana emakaya naswona a ku ri leswi endliwaka hi ku ya hi ku landzelela xintu kumbe ndhavuko naswona ku va leswi swi nga ha landzeleriwi swi hetelela swi endla leswaku ndhavuko wu va wu nyamalala kumbe wu nga ha tlangeriwi.

Ndzi nga lwela vurhangeri bya vavasati hi ku va ndzi kombisa leswaku a hinkwaswo leswi swi nga homboloka leswi swi nga va ka swi endla hi vavasati lava rhangelaka naswona leswi swi ta endla leswaku va va na ku yingisela no lava ku va va vona leswaku vavasati na vona va nga va eka vurhangeri leswi ndzi nga swi endla hi ku va ndzi va na swikombiso leswi vavasati van'wana la va va nga eka vurhangeri va nga swi endla leswinene leswi nga hetelelaka swi va hlohlotela leswaku va vona mhaka hi ku ya hi tihlo leri kotaka ku twisisa leswaku vavasati va nga va eka vurhangeri.

Varhangeri va ndhavuko va pfuneta ku lulamisa timholovo emugangeni hi ku ya hi minkarhi yin'wani hi ku vitana lava holovaka ku va va ta kumbe va ya eka emugangeni kumbe laha ndhuna hi tshamaka kona leswaku va kota ku ya ololoxa swiphiqo swa vona naswona leswi swi endliwa hi ku vulavurisana exikarhi ka vanhu vambirhi na ku fikelela like swintshunxo swo karhi leswi nga hetelelaka swi siya munhu un'wana na un'wana a tsakile naswona like mhaka kumbe miholovo yi lulamisiwile.

I rhesipi leyi yo sweka tihove naswona i rhesipi leyi nga hundziseriwa kusuka eka kokwana wa mina u ta ka eka mina naswona ndzi ta kota ku yi hundzisela eka vana va mina hikuva i rhesipi ya nkoka swinene hikwalaho i rhesipi leyi kotaka ku sweka swakudya swa ndhavuko swinene naswona leswi munhu un'wana na un'wana kumbe vantshwa va faneleke ku yi dyondza no kota ku va va ta yi hundzisela eka vana va vona.

Ina, ndzi nga famba ndzi ya mangala nandzu eka ndhuna kumbe hosi hikokwalaho hi vona vanhu lava langutanaka na timhaka leti emugangeni naswona swi swi na nkoka swinene leswaku nhundzu lowu mangaleriwa eka vona leswaku va kota ku swi tiva no va va kota ku vitana munhu mina na munhu loyi a nga na nkingha na mina kumbe munhu loyi a holovisaka na mina kumbe ku ndzi xanisa leswaku hi ta kota ku lunghisa mhaka leyi.

Lokko ku lovile hosi a ku fanelanga ku chayiwa tinghoma emugangeni nkarhini lowu nga vekiwa naswona a ku ceriwe ehansi kumbe a ku rimiwe no byariwa swilo emugangeni loko nkarhi wa kona wu nga se hundza lowu va nga wu veka naswona huwa kumbe leswi swa mitlangu swa papalatiwa eka nkarhi lowu nga vekiwa.

A swi olovanga loko ndzi sweka swakudya swa ndhavuko hi mina ndzexe hikwalaho ka ku va ku tele swihoxo lexi leswi a ndzi swi endla naswona a a swi nga olovi ku va u nga pfuniwi hi munhu un'wana kambe hikwalaho ko lava ku dyondza ndzi fanele ndzi sweka hi mina n'winyi kambe ndzi vile ndzi swi kota swinene hambi a swi nga olovangi.

Ndhawini leyi ndzi humaka eka yona loko ku yiwa eminkosini vavasati a va mbali mabhuruku naswona va fanele ku pfala nhloko ya vona kumbe misisi ya vona no va va va pfala mavoko ya vona hi ku mbala leswo leha naswona vavanuna va fanelanga ku mbala mabhuruku lawa yo koma kumbe gaubus kambe va fanele ku ya tinhloko ta vona ti ri nga finingetiwa bangi.

Tirhesipi ta ndyangu ti hlanganisa ndyangu hikwalaho ti kota ku endla leswaku mindyangu yi hlangana yi kota ku sweka leswi yi swi kotaka naswona un'wana na un'wana loyi a kotaka ku sweka swakudya swo karhi wa kota ku sweka a swi humelerisa swi nandzika swi kota ku va swi dyiwa hi ndyangu naswona leswi swi endla leswaku mindyangu yi rhandza ku hlangana no va yi sweka hikwalaho ko va va ta tiphina hi swakudya leswi.

I ku sweka muqombhoti leswi endliwaka hikuva u swekiwa hi ku chela mugayo wa kona lowu endlaka muqombhoti eka thin lerikulu swinene leri swekiwaka eka xi tiko hi ku tirhisa tihunyi na ndzilo loko sweswi swekiwile swi swi tshamisekile swa phuriwa swivekiwa swi hola ivi swi hakasela riwa hi ku chela mati ku va swi lulamela ku fika eka ndhawu leyi lavekaka naswona swi vekiwa ku fikela loko swi vila swi va swi lulamile ku va swi nwiwa.

Vavasati lava rhangelaka vona vuswikoti swinene byo rhangela naswona a va fanelanga ku va va ehleketeleriwa leswaku a va na byona vuswikoti byo rhangela hikuva ku rhangela a ku hikuva munhu a ri wa xisati kumbe wa xinuna kambe swi ya hikuva munhu a ri ni ntokoto ni ku va a ti tshemba ku va a rhangela e laha a nga kotaka ku rhangela kona.

I muroho lowu khandliweke hi tindluwa ndzi wu rhandza ngopfu hikuva wa nandzika naswona wu swekiwa hikuva wu khiwa muroho lowu fanaka na tin'hwembe ivi u lulamiseriwa wu swekiwa naswona se loko u sungula u over ku khanseriwa hikuva u teka timanga leti nga khandliwa leti nga sefiwa ivi u u ti hoxa u karhi u hakasela ku fikela loko se u pfa ku swe swi va muroho lowu kha endliweke hi tindluwa kumbe hi timanga ene wa nandzika swinene.

Ku hava ku hambana ngopfu hikwalaho swi ya ngopfu hi mahanyelo ya munhu loko munhu mahanyelo ya yena ya nga lulamanga a swi nge pfuki swi endlile leswaku loko a endhawini yo karhi mahanyelo ya yena ya lulama kambe swo vula leswaku vanhu va nga va ringetile ku va wa va wa lulamisa kambe nakona munhu un'wana na un'wana wa swi kota ku va a ti lulamisela ku va a ri munhu a va munhu loyi wo lungha.

Ina swi kona swikolo leswi ringaneke ematikoxikaya hikwalaho ngopfungopfu laha ndzi tshamaka kona ku na swikolo eka mimpfhuka leyo kuma swinene naswona munhu un'wana na un'wana ngopfungopfu vana va xikolo va swi kota ku fikelela swikolo leswi hikwalaho ko ka va nga fambi mpfhuka leyi nga leha swinene.